USibusiso angathatha ubulongwe bezilwane, abufake esibayeni bese, afake epulazini lakhe. Bese bethatha ikhuba ehlakule ehlanganise inhlabathi yepulazi lakhe nobulongwe bezilwane ukuze ubulongwe bukwazi ukungena ngaphansi kwenhlabathi wepulazi lakhe. Bese bese uSibusiso angasebenzisa amanzi amaningi okunisela ukuze kuhlangane ubulongwe notshani bepulazi.

Isikhumba sendabuko esenziwayo sibuya sisetshenziswe kakhulu nasendaweni ey'fana nasemahhoteleni. Ngenxa yokuqina kwaso abantu basuke besithande ngoba sikwazi ukuhlala isikhathi eside endaweni. Nabantu bokuhamba phecelezi ama-tourist bayakwazi nokuyithenga nabo besuke bey'thandile lezo y'khumba lezo.

Ubungozi uLungi angahlanganisela, angahlangana nabo ngokuthi aqale ibhizinisi lokutshala ukwatapheya ukuthi leso sikhathi ezobe esilindile ukuthi ukotapheya uvuthwe ezokwazi ukudayisa. Uzobe elahlekelwe imali eningi kakhulu, futhi lokho kungamenza ukuthi agcine nebhizinisi seliwa.

Ubunzima bokusebenzisa ugandaganda uma usumoshekile kungaba mningi kakhulu ebhizinisini ngoba kuzobangela ukuthi isikhathi sokuthi uqede ukulima . Uqede umsebenzi wasepulazini, kungagcina kungagcina kuba yinto engaphelanga. Manje ngaleso simo leso ngicabanga ukuthi kuyomele umnini pulazi ahlezi enecebo lokuthi abeke imali , imali eceleni. Ingxenye yemali eceleni ukuze ugandaganda uma umoshekile awuthathe awuyise endaweni yokulungisa noma ebize abantu abakwazi ukulungisa ugandaganda bezosheshe bewulungise imali uma isuke ikhona.

Ngicabanga ngicabanga ukuthi izinkukhu zingasiza kakhulu. Zingaba yicebo elihle futhi ukuthi azifake emasimini ngoba izinkukhu nazo mazikaka, amkaka wazo angumanyolo. Azovuthisa umhlabathi uvunde emasimini. Izitshalo zizokwazi ukuthi zikhule kahle.

Izinsiza engicabanga ukuthi ngingay'hlanganisa ukuze ngivundise inhlabathi yami ukuthi ngingathola umanyolo wezilwane ngiphinde ngithole ne-fertiliser. Ngifake khona lapho , kuleyo nhlabathi bese ngiyayihlanganisa nje ngiloko ngiyinisela. Ngiyinisela mihla namalanga. Ngicabanga ukuthi loko kungangisiza.

Abasebenzi bangazama ukonga imali ukuze mase kufika isikhathi sokuvuna bebize ogandaganda laba abakwazi ukuvuna bezosheshe baqede umsebenzi.

Uhulumeni angazama ukufaka ukufaka izigcinamanzi ezifana nama-JoJo, namathangi we-JoJo, ukuze bakwazi ukugcina amanzi kuwo. Nesomiso singabulali izitshalo. Izitshalo zizohlezi zithola amanzi ngesikhathi esifanele.

Ukuvuna ngesandla kuyayimosha kuyasimosha nesitshalo, ngoba awusikhiphi ngendlela efanele siphume ngayo siphelele.

Ayingiphathi kahle neze le nto ngoba, ngoba lezi zitolo ngabe zithatha loko kudla okusuke kusele . Endaweni yokuthi bakulahlele beyonika labo bantu abahlala emadolobheni abalambile abakudingayo loko kudla.

Izinyosi ziyanceda kakhulu ekukhuleni kwezitshalo ngoba izitshalo, mase izinyosi mase zikhiphe impova, isitshalo siyakwazi ukuphinde futhi sidlondlobale, sikhule .

Ukuthula kumele asebenzise izibulala zinambuzane ngokuzikhetha kwazo. Kumele asebenzise izibulala zinambuzane ezingabulali iy'tshalo. Ngiyacabanga ukuthi uma engabheka uma esebenzisa izibulala zinambuzane akhethe lezi ezifanele izitshalo zakhe. Ezingeke zimdalele umoshakalo. Ezingeke zimumoshele izitshalo zakhe.

Ngicabanga ukuthi uThabo uma engathola ugandaganda ozomvulela umngcele ozodonsa amanzi, amanzi ezokwazi ezokwazi ukuhamba ngalowo mngcele. Engezukuphazamisa izitshalo, kungaba yicebo elihle lelo.

Isitshalo engike ngaba nomqondo wokuthi ngisitshale emasimini ami kungaba isitshalo esifana nommbila nesitshalo esifana nekhabishi. Ngalezo zitshalo ngike ngabona ukuthi uyakwazi ukutomula kakhulu. Uyakwazi ukuthi uthole imali phezu kwalezo zinto uma usuholelana namabhizinisi aphezulu.

Izizathu okungenzeka ukuthi ziyimbangela yokuthi utamatisi kaSipho ungakhuli, kungenzeka ukuthi mhlawumpe bekungakabi yisikhathi esilungele ukuthi angasitshala lesi sitshalo, noma esinye isizathu kungenzeka ukuthi uSipho usinikeza amanzi amaningi lesi sitshalo.

Kuhulumeni ngingathanda ukuthi ukutshala izimali ekulimeni kungawusiza kakhulu umphakathi ngoba umphakathi uzokwazi nawo ukuthi uthole isikhathi sokuya emasimini. Bazokwazi ukutshala loku abafuna ukukutshala. Izinto ey'fana ne izithelo. Ngenzeka abanye bafuna izinto ey'fana notamatisi. Bazokwazi ukuthi bazondle ngaphandle kokuthi baye ezitolo bayothenga imali lapho kusuke kuzosuke kudingeke imali . Leyo mali isuke ingekho ngaleso sikhathi.

Ngicabanga ukuthi abalimi abamkantshubomvu kwezolimo bangafundisa intsha izinto ezifana nokuthi izitshalo nezitshalo zihluka, zihlukahlukene ngesikhathi okumele zitshalwe ngaso. Izinto ey'fana nezitshalo ekumele zitshalwe ngobusika. Nezitshalo okumele zitshalwe ngesikhathi sehlobo kanjalo.

Ubuhle bokusebenzisa isikhumba se-vegan ukuthi lesi sikhumba siyakwazi ukumelana nokuguquguquka komkhathi. Njengoba sazi ukuthi isimo sokuguquguquka kwezulu sesimane sishintshe kungazelele, kanti ububi baso lesi sikhumba ukuthi uma kwenzeka inethwe yimvula iba nephunga elinganambitheki. Kanti indwangu yona noma inethwa imvula ayibi nephunga elibi.